Ukhona usisi oye athethe nabantwana kuFacebook, not nabantwana bodwa but ulutsha apho yena wasichazela ngobakhe ubomi efumene i-HIV and AIDS. Uyalukhuthaza ulutsha into yokubana malusebenzise iikhondom, lusebenzise ii-contraceptives and lusebenzise ingqondo xa ngaba lizodibana nomnye umntu ngolo hlobo okanye xa sika, tsiba uziko nomnye umntu. Uyasikhuthaza usisi kakhulu nangona nje ndingazumbiza igama phaa kuFacebook.

Ndingamxelela into yokubana afumane iWi-fi yakwaVodacom, yona isebenza ngcono ngento yokubana i-connectivity ihlala ikhona and idatha is unlimited. Xhomekeka phofu uba uhambe neyiphi ii-options zokubhatala imali nyanga nenyanga. Wi-Fi lolona uhlobo endinomcebisa ngalo, into yokubana asisebenzise iWi-Fi.

Azange mna ndaxhatshaziwa kwi-intanethi kodwa ke ndibabonile abantu bexhatshazwa kwi-intanethi. Loo nto leyo ibavisa ubuhlungu obukhulu baphele nabo sebengazithembi phakathi kwabanye abantu beneengxaki ezinjengee-depression okanye i-anxiety ngenxa yokuxhatshazwa kwi-intanethi. Uba ndingacebisa owam mntana, ndingamxelela into yokubana angangeni kwi-intanethi esephantsi kwe-age ethile.

Ndithanda kakhulu umamela umculo ekuthiwa ngamapiano. Ngumculo ofikayo omtsha lowo ondenza ndizive ndimnandi nam emphefumlweni. Omnye umculo endiye ndimthande ukuwumamela yi-RnB. I-RnB ngumculo o-slow okwenza urileyithe to izitori zabanye abantu where abantu bebalisa ngezitori ngawo. Isikakhulu lo mculo ndiyakwazi ukuwufumana kwi-intanethi ndiwudawunlowude okanye kwii-online platforms kwi-intanethi.

kwezi ntsuku ngofumana iindaba yile nto yobana ngamanye amaxesha kukhutshwa iindaba ezingezizo okanye iindaba ezinobuxoki. Kangangoko ndiye ndikhethe mna into yokubana ndifumane iindaba kwabantu abathembekileyo okanye kwiindaba ezithembekileyo, kwii-sources ezithembekileyo. Ndingazithathi iindaba nakubani na okanye kumntu ebezithethela iingcinga zakhe naphi na kwi-intanethi, mhlawumbi kwi-social media okanye nakwezinye ke iindawo.

Zibancede kakhulu oomagcisa omculo ezi webhusayithi ezintsha zomculo ngoba abantu abaninzi bane-access to ezo ngoma zabo aba bantu. Akufani nasekuqaleni mhlawumbi apho umntu kwakufanele uba aye etawuni ayokhangela ii-C_ D. Into ngoku uske ungene apha efowunini yakho ukhangele le ngoma uyifunayo lula ungaweyistestanga ixesha, ungamoshanga nexesha lakho mhlawumbi lokuhamba from endlini to etawuni uyokhangela lo mculo. So abantu abaninzi bane-access to lo mculo lula and naloo nto iyabasebenzela oomagcisa omculo.

Ndicinga fanuba uye uxhatshazwe xa ngaba ukuziveza uluhlobo oluthile okanye xa ungumntu othanda uqhula ngezinto ezimbi, uye uziekspowuze ke ngoku ebantwini abazothetha nawe kakubi okanye bagxeke le nto uyithethayo. Azange mna ndaxhatshazwa kwi-intanethi okanye azange ndavakalelwa ngongathi ndiyoyika ukuyisebenzisa i-intanethi ngoba ndiyisebenzisa ngohlobo olufanelekileyo okanye mandithi ndiyisebenzisa ngohlobo apho ndinganyatheli zinzwaneni zamntu.